Bangaya bayokufuna imisebenzi eminye.

Ngithanda ukudlala umakhakhulararhwe, iintjhijilo evamise ukuthi ngihlangabezane nazo ziintjhijilo zokulimala, ukuwa nofana ukuphuka iinyawo or kufike omunye sisadlala angikhahlele ngephoso.

Iye, uqakatheke khulu ngoba wenza ukuthi ngibe nento engingayenza, begodu ngingacabangi khulu ngemiraro eminye enginayo.

Kuyayisiza ingqondo yomuntu ukudlala imidlalo, kusiza ukuthi umuntu.

Bazibandula ngefanelo nokuncama, begodu nezinto abaziselakwezi ziyabarhelebha.

Azigidingwa ngokufana, umakhakhulararhwe abantu bamgidinga khulu ngokwahlukana kweendawo. Abanye bathi ned nayiwinile, baphume benze i-braai nofana bakhambe bayokurhamula bajabulele ukuthi umakhakhulararhwe uwinile. Ku-netball abakwenzi lokho.

Ukuzibandakanya emdlalweni kufana noku-exercise, exercise ngelimi labaYeni. Lokho kwenza umzimba uhlale unamandla, kwenza nokuthi umzimba ungabanjwa malwele lula njengomgomani. Nawuzibandakanya emidlalweni awubanjwa malwele lula njalo.

Iye, ngingathanda. Ngoba kuzabe kungirhelebha khulu lokho, ngendlela yokuthi zabe ngithola imali, ehlangothini elinye kuzongenza ukuthi umzimba uhlale ulolongekile, unamandla.

Ngigidinga ngokuthi ngibize abangani bami, sihlale siditjhe, sizosele inyama, sijabule.

Mina ngibona ngathi akunamehluko.

Imisebenzi yokuzilibazisa ethandwa babantu khulu endaweni yangekhaya ngumakhakhulwararhwe, benza namaqembu wokugida, abasana nabantazana.

Imidlalo yakha ukuthi abantu abatjha bazithembe, begodu bazibone bazazi ukuthi banamakghono emidlalweni othileko njengomakhakhulararhwe nofana i-netball. Yenza bona bangazinyazi.

Ikghono lokugijima.

Umbonwami uthi liqiniso lelo. Imidlalo iyasiza ekuqedeni ukugandeleleka ngokomkhumbulo. Ngoba nawudlala awucabangi khulu, kukhona into ekwenza ukuthi unake yona.

Msebenzi wokuvuma. Endaweni yangekhaya bayathanda khulu ilutjha ukuthi benze amaqembu wokuvuma nokugida. Lokho kubenza ukuthi bazilibazise, bangagcini sebenza izinto ezingakalungi, njengokubhema iindakamizwa.

Likghono lokugijima.

Ngingalikhuthaza ngokuthi mabenze into ezobarhelebha, nezobaphumelelisa kusasa. Njengokuthi baye ematatawini wezemidlalo, bayokudlala umakhakhulararhwe, i-netball nokugijima. Lokho kuzobenza ukuthi kuvele amakghono abanawo, futhi kuzokwenza ukuthi imizimba yabo ihlale inamandla ngaso soke isikhathi. Ngoba iindawo zokuqeda ukoma azikalungi. Nabalokhu barhamula, bayalimala ngaphakathi.

Isiqhema engisithandako Mabhakabhaka, i-Orlando Pirates.